Madi mangwe le mangwe a a tswang ko country-ing e nngwe o ka kgona go ya ko dibankeng o ya go kopa batho ba berekang mo dibankeng gore madi ao o batla go a lokolola mo a leng teng, or go na le di-App-e tse di dirisiwang tsa di founu tse tsa gore ga o batla go goga madi o raya motho wa teng o tlhalosetsa motho a teng gore nnyaa a dirise App-e e feng yaka bo Skrill-e jalo jalo, yaka bo Skrill-e yaka bo PayPal. ke tsone di-App tse di kgonang go thusa, tse di kgonang go banka ya go ka tsone.

Ka kgang ya UIF, UIF-e e o gogola percentage mo o berekang teng le khamphane e o e berekelang e add-a ka percentage. Ha ke re lo a contribute-a le babedi, so madi ao ke madi a o a kry-ang ha o tlatsa mo o latlhegelwa ke mmereko mo e leng goreng o tlaletswa di-form-o ke motho o ne a go hirile, go na le kwa o ka saenang teng e nngwe e tladiwa ke banka e ka bo o e dirisa. So go tswa hao dipampiri tseo tsotlhe tse ba di tladitseng tse o neilweng tsone, tshwanetse o be o ba latela ko dikantorong ko or-e le teng ko Kimberley kwano kwa or-e nako dingwe o kgona le go ba founela ka le bone ba na le di-phone number o be o dira ntho e re e bitsang re re ke online application mo e le goreng wa ba provide-a ka tsone dilo tseo.

Ke ka 'baka la gore, ke Obakeng o arabang hano ha, a ke re ke Bucks-e. Ke ka lebaka la gore tšhelete ya flactuate hela yaka e flactuate yana, ga se ka dinako tsotlhe go tla kry-ang e le gore ranta e dira botoka. Especially ha di-investor-ra di ngala ka lebaka la gore ikonomi ya rona e be e sa dire botoka. So ke sone se o tla kry-ang e le gore nako dingwe tšhelete e kana ntse e ya ko godimo, or-e tlhotlha ya ranta e ya ko godimo gape e ya ko tlase go tswa hela gore country e o dulang mo go yone. Fine-e ha ke re economically, economically e dira yang a e dira botoka o-re ga e dire botoka.

Ke Bucks-e yo a buang. Ee, ka kgang ya investment-e, nako le nako ha o baya madi o a adimisa, madi a tla ka ditlhogo. Se'o seo se kgona go oketsa madi, madi gore a kgone go oketsega gore le kgone go kry-a, le kgone go reka stock-o se se ntsi or-e di-grocery e le e ntsi. Ka 'baka la gore ga madi a gola, a mo adimisitse madi. A ke re o bo o a batla ka ditlhogwana, ke a way ya gore ne madi one a kgona go gola ka teng le ha o a tsentse mo bankeng o ba raya banka o ba raya o re ka nako e e rileng ke tlo go a tsaya mare e ne ka investment-e e tla thusa.

Ee, yaka ke le Bucks-e yana, yaka ke sa bereke mmereko o fase mare ke ntse ke batla go bula karata, and-e karate ya teng ke karate e le goreng ke batla go baya madi mo go one, le gape ha ke hiwa di-gift-e yana ke tle ke a tsenya mo teng. Go patala di-bank charges le tse dingwe tseo a se bothata mare ke ne ke tla batla go itse gore ha ke bula karata nou yana karata e ntšha mo go le go nkopa bokae and le a go charger bokae kgwedi le kgwedi yaka e le di-bank charges yana, ka ke a itse gore di bank charges ga o tla go sheba jara le jara ga di tsamaye ka go tshwana mme ke tla leka gore madi one a dula a ntse a le mo akhaonteng ya ka.